Into engingayenza ngingaphuthuma khona emahhovisi lapho okwenziwa khona lezi zinto eziyicelo ze-UIF. Ngingaphuthuma khona impela nje ngithole ukuthi kwenzekani ukuze ngichaziseleke ngoba esikhathini samanje ubugebengu sebubuningi. Ngingaphuthuma khona ngithole ukuthi kungani ukuthi kudalwa yini ukuthi ngikhokheleke, ngikhokhelwe imali encane kunale ebengiyicabanga. Okusho ukuthi kusuke sekukhona okungahambi kahle. Kusuke sekukhona, kusuke sekunobugebengu obuthize lapho kuleyo UIF yami. Manje-ke, sengingalandelela lapho ukuthi-ke ngiphuthume emahhovisi ukuze ngichazeleke kahle ekuthenini yini imbangela ukuthi ngikhokheleke le mali encane kunale engisuke ngiyilindele mina, ukuze uma kukhona abathatha ngesinxele noma abathatha ngozwane bakwazi ukuthi phela bathole amasongo kasigonyela ngoba phela kusho ukuthi kusuke sekunobugebengu osuke sebukhona kuleyo ndawo.

Ngicabanga ukuthi umqondo we-gap cover usiza kakhulu kumuntu osanda kuthola i-medical aid ngoba usuke usukhave nabantu asuke asaphila nabo ekuthenini uma bavelelwa isimo esithile noma bathola ukulimala okuthile noma ukugula okuthile ukuze nabo bekwazi ukuthi bengene kule medical aid yabo bethole usizo nabo ngayo le medical aid yakhe asuka asayitholile. So, lokho ngicabanga ukuthi kulekelela kakhulu kule gap cover. Kuyalekelela kakhulu ekuthenini uma kunesimo esithile-ke esivelile kulowo muntu. So, usanaleyo medical aid, uyakwazi ukuthi asizakale kakhulu ngale medical aid yalo muntu wakubo.